Yebo, ngiyavumelana nawe ukuthi ukushisa kwezitshalo kungayenza ukuthi uma imvula inetha, izitshalo zikwazi ukuthi zimile kabusha ngoba zizobe sezishaywe yimvula, ziphinde sesinuseliwe nokushiseka kwezitshalo lokho kuzobe kuwo umanyore, kwenza ukuthi kufethalayize umhlabathi. Lokho kuzokwenza ukuthi izitshalo zikhule kahle zibe nama-vitamins ama-proteins la eziwadingayo ukuthi uma izitshalo zikhula umhlabathi unamafethalayiza and then ukuthi uma kunetha-ke futhi-ke, umhlabathi ube hundred percent.

Uma ngingathola ithuba lokusekela umfuyi wangakithi, ngingamusiza nje ngokuthenga nje iy'mbuzi ney'nkukhu ngoba ngisuke ngizibenzisa kakhulu uma ngenza umsebenzi ekhaya, sihlaba yona impela imbuzi noma inkukhu. Ney'nkukhu sizidla usuku nosuku nje kuhlezi kudliwa inkukhu. So iya bengingamsekela nje ukuthi ngimthengele noma adayise and ngithenge kuye imbuzi . Bengingamsekela kakhulu umfuyi wangakithi ukuthi sonke sizokwazi ukuphatha kahle naye abe nemali nathi sibe nokudla.

Yebo impela, izimvula nezikhukhula ziyamosha kakhulu ngoba manje izitshalo azisamili, kepha nje i-pulazi lona liyamoshakala kakhulu. Uku-recover, ukubuyela esimweni sakho ubuyele ukucala la ucale khona kuthatha isikhathi impela and nemali njengoba wazi ukuthi uma utshalile kumele uhambe udayise uzokwazi ukuthi ube nemali. So, njengoba izikhukhula nezimvula zimosha kanje ibuyisela emuva kakhulu impela. So, kumele kutholwe ezinye izindlela zokunisela mhlawumbe or ukuvala izitshalo ukuthi zingacwili.

Kungoba i-small scale farming or substance farming ibaluleke kakhulu ngokuthi yiyo eqhuba i-economy yethu ukuthi sizokwazi ukuthola loko okuncanyane sokwazi ukuthi kungene esiswini nokuthi njengoba imsebenzi ingekho, singasogoli, silibele sifunana nama-grant ku-government. Uma sizitshalela thina sizokwazi ukudla ukuphilisa imindeni yethu. Njengoba manje, u-government naye asogola asho ukuthi izimali azisekho, azikho, azitholakali.

Ngingasho ukuthi ithekhinologi and innovation in agriculture ibaluleke kakhulu ngoba iyo ezonceda ngama-climate change, nokuthi sikwazi ukuthola izindlela ezintsha zokutshala nokwenza imali for iNingizimu neAfrika. Njengoba sifuna ukuthi economy yethu kunama-sanctions kwamanye amazwe noma ngingasho ukuthi kunama- taxes akhushuliwe uma si-export-a noku-import-a. So, ezintsha zokutshala i-isolution mhlambe yokwenza ukuthi izitshalo zikhule kahle, ibaluleke kakhulu.

Uma ufuya izilwane njengezimvu, iy'nkukhu, iy'ngulube, kanjalo kanjalo, zingenzeka zitheleke iy'ntuthwana. So, into ekumele uyenze-ke lapho-ke ukuthi uhlezi uzonikeza ukudla oku-right, uzi-vaccinate-a, uzokwazi ukuthi zithole ukudla oku-right, hlezi zigezwa njalo imihla nemihla zizokwazi ukuthi zikhule ziqinile, kube iy'lwane ezingazukwazi ukuthi sithengiseke, uma ufuye zona lezo zilwane le engiceda ukukhuluma ngazo, uy'buzi noma iy'nkukhu noma kanjalo kanjalo.

Izitshalo ezitshalwa abalimi abasafufuza endaweni yangakithi iy'tshalo ezifana nabo u-cabbage, u-spinach, amazambane, utamatisi, yizo lezo iy'tshalo lezo ezivamisile ukuthi bazitshale kakhulu, ney'tshalo ezifana naboma-beans kanjalo, iyo nommbila. Ummbila kakhulu, kudliwa wona kakhulu, ummbila bake bawutshale bawose noma bawupheke, kakhulu khulu ummbila. Yiso i-staple food sethu-ke.

Lezi zitshalo lezi zinceda kakhulu ngokuthi uma sisenza abo-vegetable tinned, ama-canned fruit, o-KOO beans, kanjalo kanjalo, siyakhona ukuthi o-tin fish, sizibeke sizi-preserve sizokwazi ukuzidla ngesikhathi esizayo. kakhulu lokho ukuba nama-canned food ngoba ku-sustain-a i-long for ukuthi yokuthi ungathola ukuthi zingasetshenziswa emva esikhathi noku-expire-a kwakhona kuthatha isikhathi. So, i-preservation yokudla ibaluleke kakhulu.